Umakhelwane wami utshale ummbila, ngaso sonke isikhathi uma kufika isikhathi sokuvuna uyawuvuna ummbila wakhe futhi uze asiphe nathi njengomakhelwane. Avune kanye netshalo yemifino yezintanga.

Kuyabahlukumeza kakhulu abatshali, isimo sezulu yinto esingeke sikhone ukuyiguqula ngoba isimo sezulu. Esesinumbuzane singakwazi ukuthi sithole into engakhona ukubulala izinambuzane ukuze iy'tshalo yabatshali ingafi, ngoba khona abaphila ngayo ngokuthi badayise bathole imali nezitshalo zabo.

Kumele kuqinisekwe ukuthi kutholwa umanyolo ozohambisana nomhlabathi wokutshala. Nokubheka isimo sezulu ukuthi sihamba kanjani. Kubalulekile ukuthi abatshali bazi ngesimo sezulu ukuthi sihamba kanjani. Babheke kuma-television ukuthi isimo sezulu sime kanjani.

Abalimi kumele bazi nge-climate change nokufunda kabanzi ngesimo sezulu nokuthola i-information ngokwazi ukuthi kusiphi isizini la abengatshala kuyona ngoba amasizini ahlukahlukene kukhona ihlobo, kukhona ubusika, kukhona ntwasa buhlobo. Kumele bazi ukuthi isiphi isikhathi or iyiphi isizini efanele ukuthi batshale.

Ukuqiniseka ukuthi inhlabathi isesimeni esi-right, sokuthi kutshalwe kuyo ayinayo izinambuzane.

Izimo ziyashintsha, kumele behambe nesikhathi bafunde indlela yokutshala eyenziwa ngayo esikhathini samanje. Manje sekukhona itekhnoloji kakhulu and uyakwazi nokuthi uyofunda esikoleni kabanzi nge-agriculture. Kumele baqhubeke ngesimo bengasebenzisi indlela yakudala.

Ukulima ngokwemvelo kunempilo kakhulu, kwenza intshalo yakho ibe nomsoco.

Kuyamsebenzela ngoba ukwazi ukuvuna intshalo yakhe yonke ayithole kahle isaphelele.

Kuthinta kakhulu ngoba izinga lokushisa ilona elenza ukuthi intshalo yakho ikhule.

Ihlukahlukene imithi yokubulala izinambuzane ungayithola ekhemisi, uyatholakala.

Ukuthola umanyolo ozokwazi ukuthi uvuselele inhlabathi ukwazi ukutshala.

Ukuvuna ngezandla kuthatha isikhathi kungenza ukuthi kudileye yonke into yokuthi kudayiswe izitshalo, kanti ngokusebenzisa izimo zamanje zokuvuna kuyashesha. Yonke into ihamba ngesikhathi.

Kumele baqeqeshwe babe nolwazi, bafundiswe kabanzi ngokuvuna izitshalo ezithambile.

Ngokucabanga kwami, izinto sezashintsha kakhulu azisafani nakuqala. Manje sekwaba khona ugesi sekwaba khona namafriji, la okwazi khona ukuthi ufake ukudla kugcineke khona ukuthi kungaboli. Kodwa kubalulekile ukwazi kabanzi ngemvelaphi yethu nangendlela ogogo nokhokho bethu ababekwazi ukuthi bagcine ngakho ukudla, ngoba esikhathini sakudala sasemandulo ayengekho amafriji. Kodwa-ke manje izinto sezishintshile kakhulu, ithekhinoloji isifikile yashintsha izinto nangendlela ekusenziwa ngakho akusafani nakuqala. So akusabalulekile kakhulu ukwenza ngendlela yakudala ukuthi kugcine ukudla ukuthi kungaboli.

Ugogo engasebenzisa izimpawu ezahlukahlukene lapho ezotshengisa khona lapho esuvele khona umugqa or umgodi wokutshala. Engasebenzisa futhi ezikhombisa la azokwazi khona ukubona ukuthi usesebenze kangakanani nokuthi akhumbule ukuthi usenezimpawu ezingakanani lapho angazibeka khona ukuze akwazi ukusebenzisa kahle imigodi yakhe asuke eseyenzile.

Izinsiza engingazisebenzisa ekuvuneni ngesandla ngingafanele ngithole amageja, ngithole amapiki futhi mesengithola izipeyidi zemfologo khona ngizokwazi ukuvuna ngisebenzise zona lezo zinsiza. Kungaba yinto engabanzima kakhulu ngoba umshini uyashesha kodwa nokuvuna ngesandla kuyenzeka. Kuyasebenzeka futhi ukuvuna nangezandla zakho uma unazo zonke lezo nsizwa ungakwazi ukuvuna noma noma kuzothatha isikhathi kodwa kona kuyenzeka.

Eminye imikhiqizo yasepulazini engashintsha ibe ukudla okulondoloziwe kungaba ama-orintshi, ama-orintshi ungawenza kube ujusi onempilo kakhulu. Kungaba amapentshisi ungawenza kube uwafake emathinini uwenze amasaladi ama-fruit salad. Ungenza u-mango kuningi nje izitshalo ongazenza. Ungenza futhi nama-grapes uma kuwukuthi indawo evumelayo ukuth ukwazi ukutshala ama-grapes. Ungenza nama-apricots uwenze ujamu. Ziningi nje izitshalo ongazenza kakhulu.

Abantu abathenga umhlaba ngokusemthethweni akumele bathinteke ngoba konke bakwenza ngendlela efanele. Abantu okufanele bathinteke abantu abathenga umhlaba ngokungafanele noma ngendlela yayingekho emthethweni ukuthi bathenge ngawo umhlaba, ngoba lokho kuhlukumeza kakhulu abantu okufanele bathole lowo mhlaba ngokufanele. Noma umhlaba ofanele kube ngowabo kodwa kugcina sekungathi bathathele bona ngendlela engekho right noma bantshontshelwe umhlaba wabo okufanele ukuth kube ngowabo. Kufanele futhi ukuthi yonke into noma ngayo sonke iskhathi kufanele izinto zenzeke ngendlela efanele esemthethweni nelungile ukuze wonke umuntu engahlukumezeki futhi amalungelo wonke abantu angahlukumezeki.

USipho kuningi angakusebenzisa okokuqala ukuthi akhe i-shelter ukuze agcine intshalo yakhe i-safe noma athole i-drain la ezodonsa amanzi ukuthi angahambi nenhlabathi or nokuthi agugule inhlabathi lapho atshale khona. Okunye engakwenza angenza umbhede ukuthi akhulise umbhede wakhe lapho atshala khona. Noma athole amathaneli ukuze agcine intshalo yakhe i-safe igcinekile ukuze ingahambi nemvula.